Kgetlho la ntlha nako e ke neng ke pagama sefofane ke ne ke fofela go ya mawatleng kwa Durban e fa tlo ga gona mo Pretoria.

Ga ke so kopane le mathata a go reka karata ya go namela bese ka gonne ga nke ke namela malatsi a le mantsi mo beseng.

Ka letsatsi le ke neng ke seiwe ke bese e ne e le ka lebaka la gore ke ne ke tswile lata kwa gae ka fitlhela e le gore bese e setse e fetile ka nako e e tshwanetseng go feta ka yona nna ke nna ke tswileng lata.

Mo tikologong ya rona go na le melao ya gore go na le mo bese di emang di nametsa batho, go na le mo dibese di emang fa di folosa batho ga go na gore bese e ka ema mo gongwe le mo gongwe go nametsa batho.

Bese e tsamayang mo ditseleng tse e leng gore di bulegile ga go na gore bese e ka tsamaya ka mo gare ga motse ka gonne go feta batho ba le bantsi, go feta dikoloi, go feta bana. Bese ga go na gore e ka tsamaya mo mmung o e leng gore ga go na tsela le disaene tsa montle le tsa go kganna ga di bonagale.

Tlhotlhwa ya go namela bese e kwa tlase thata go gaisa ya ditekesi mo e leng gore batho ba le bantsi ba itumela thata fa ba namela dibese bothata ke gore e tsamaya ka nako o tshwanetse go tshwara nako fa o batla go namela bese.

Sekala se nka se tlhophang ke supa ka gonne tlhwatlhwa ya go namela bese e kwa tlase mo go ya ditekisi. Dibese di tsamaya ka nako ga gona gore motho o tla latelwa go ya tirong kgotsa go ya sekolong, se se dirang gore ke sa e fa lesome ke gore nako nngwe dibese di ya strike fa ba strike-ile batho a ba kgone go ya ditirong ga ba kgone go fitlha dikolong mme go rekilwe dikete go patetswe dikarata tsa go namela.

Nna ga se toro ya me go namela sefofane ke se tshaba lefekefeke ke nagana fela gore se tla wa ntse ke se nametse.

Tsala o tlile go reka tekete ya go pagama sefofane se se yang kwa Nigeria mme tekete eo e tla be e bontsha boemela-sefofane bo a tshwanetseng go ya ko bona, le sefofane se a tshwanetseng go se namela ka leina, le nako e a tshwanetseng go namela sefofane seo. O tshwanetse go ya ka nako e a boleletsweng go ya ka yona mme fa fetsa go pagama sefofane o tlile go fologa kwa boemela-sefofane ba kwa Nigeria.

Tiriso ya dibese e thusa batho ba le bantsi mo setšhabeng, bontsi ba batho ba kgona go namela dibese ka gonne ga re duele madi a le mantsi go e namela. Se ke se ratang ka bese ke gore e tsamaya ka nako mme ga e na tlhwatlhwa ya kwa godimo.

Fa o le mokgweetsi yo o siameng wa bese o tlile go tsamaya ka nako e o tshwanetseng go tsamaya ka yona metlha le metlha, o tlile go ema mo mafelong a dibese di emang mo go ona fela ga o tlo ema o bona motho wa mo itse fela mme e be o baya matshelo a batho ba ba nametseng mo mathateng.

Fa dibese di strike-a batho ba le bantsi ba palelwa ke go ya ditirong ba bangwe ba palelwa ke go ya dikolong fa bangwe ga ba na madi a go namela ditekisi go ya mafelong a ba tshwanetseng go ya kwa go one. Strike sa dibese se ka kgona go dira gore batho ba latlhegelwe ke ditiro.